Ndingamcebisa ukuba angathathi kakhulu kuba uba uthathe ngapha komlinganiselo bazawubuya baphinde batsale kuye.

Inceda ukuba ivale apho ungafikeleli khona emveni kwethuba nawe uyibuyise.

Ndingazama ukwehla ndizixolise nangelithi kakade ibizoba lityala nam bekufanele ndiphinde ndiyibuyise emveni kwexesha ndiphele ndijonga omnye umntu.

Xa ufuna uvula iakhawunti uphatha i-ID uphathe iphepha labahlali, kwezinye kudla ngokudinga nemali esecaleni ezifana no-FNB kwezinye ayidingeki.

Inceda ukuthi apho bangakwazi ukufikelela khona bongezelelwe babuye emveni kwexesha bavale esaa sikroba.

Ndicinga ukuba yinto elungileyo ngoba naxa engakwazi uyibuyisa baye bazame ukumkhangela ngokwendawo ahlala kuyo nabo abafuni ulahlekelwa.

Ndingakhathazeka kakhulu futhi ndingaqinisekisa ukuba ndingena ngaphakathi kwangoko kungekaphumi nto ndikhangele umntu ozomnceda kule ngxaki ndikuyo.

Ndingangena ngaphakathi ndikhangele umntu osebenza kuloo bhanki ukwenzela ndincede ngokukhawulezileyo kuloo ngxaki.

Ndingamcebisa akhangele iakhawunti ingazuba nandleko zinkulu neakhawunti ezawukhawulezisa into zakhe.

Ndingayibeka loo bhotile ndiyokhupha imali kuqala ndibuye ndithenge ngokuba ayikho indlela endinokwenza ngayo ukuba imali ibe khona ingekho ngalo mzuzu.

Ndingabatsalela umnxeba ebhankini ukuze bajonge inkqubo yokusetyenziswa kwemali yam.

Kukubhatala ngemali akunanto itsalayo isecaleni kona.

Mna ndizithembile iibhanki kuba zonke zinexesha zikhona kwaye banintsi abantu abazisebenzisayo. Ikhona nendlela yokugcina kuzo ikhona nendlela yokubeka for usebenzisa ixeshana elincinci.

Xa unothi uyigcine imali yakho ebhankini ingakhula iinyangana ezintathu. Uyakwazi noyifumana ipesenti enguteni kwimalana oyibekileyo.

Ndingacela umjongela ukuba isemgangathweni na kuqala le akhawunti yakhe phambi kokuba afake imali.

Iindlela ezahlukeneyo zokufaka imali kwiakhawunti yebhanki yomntu ngu-cash send, yi-EFT, i-transfer, ibe yidiphozithi.

Ukuvula uye ebhankini ngobuqu ndibona kuyindlela elula ngoba ubuya nalo nekhadi akufani nokuyivula efowunini.

Ndicinga ukuba kufanelekile iibhanki zibize imali ngoba inceda kwazona zikhule ziphinde zigcineke zimile ukuze nathi sizokwazi uphinde sigcine kuzo.

Kwiakhawunti yetshekhi imali ihlala ikwela zinga linye kanti kwiakhawunti yebhanki imali iyakhula emveni kwexeshana xa uyigcinile.

Mna ndidinga i-savings account apho ndizokwazi ugcina imali yam khona ixesha ndingakwazi ukuyikhupha. Kwaye ndingathanda ukwazi amaxabiso ayo ukuba mangakanani nenzuzo emveni kwexesha izoba ngakanani kum.

Ndicinga ukuba elula kukuvala kuba xa uvula ufika ubhalise iinto zakho wenzelwe amakhadi kanti xa wuvala yonke into obuyisebenzisa phayana ayisasebenzi kuwe.

Iakhawunti eyi-fixed deposit kulapho ufaka khona imali yakho uyisikele ixesha uzoyikhupha ngalo. Uyayifumana nendlela enyuka ngayo.

Xa ufuna ugcina imali ixesha elide kuye kunyanzeleke uyikhuphe ngqo ngeli xesha usikelwe ukuba mawuyikhuphe ngalo. Ukuba ufuna uyikhupha phambi kwexesha kuzonyanzeleka ibe khona imali etsalwayo kuyo.

Ukubhanka ngekhompyutha kukhuseleke xa ungene ngqo kwi-intanethi yalo khampani.

ngebhanki yeintanethi kunobungozi kakhulu ngoba usenothumela emntwini ngephutha ungakwazi ukuyibuyisa emva imali yakho, kwaye isenothathwa ngabanye abakwaziyo ukutsweba ezi zinto.